Noko indawo eziselunxwemeni zikhethekile ngokwentlalo ekukhuliseni iziqhamo yaye zinomoya obutyiwarha oveliswa lulwandle. Nto leyo ithi ibe nefuthe kwiziqhamo eziveliswa kulo mmandla uselunxwemeni. Ezo ziqhamo ziquka ikhokhonati, iimango, ipapaya, iilamuni, amaorenji, amagwava, amapayina kwakunye nezinye.

Singaqala ngokubamba ingqungquthela yamanina, kwenziwe nezicwangciso zokunika uqeqesho nemfundo ejolisene nezoshishino kwicandelo lobufama. Singavusa ibhunga loomama ekuhlaleni sibongoze iziphathamandla zisincedise ngezixhobo.

Bancediswe ngurhulumente ngenkxasomali ukuze bathenge izixhobo nezinye izinto ezingaba luncedo kubo. Baveliselwe inkqubo yokuhlolelwa umhlaba, bafundiswe ngokulawula imibungu kwizityalo zabo. Banikwe neengcebiso kwezolimo ngokuthi banikwe ingqwalasela kumakhasi ezonxebelelwano nasemaphepheni. Kusungulwe umgaqo siseko ozakunika inkxaso kubalimi abasakhasayo, umzekelo bophulelwe ixabiso okanye ibhangiswe irhafu kubo. Ngokuvelisa amathuba ngokuthi baqhagamshelane neengcali kwezolimo batsho bafumane amava neengcebiso.

Makandwendwele ugqirha wezilwanyane ukuze afumane elona chiza likulungeleyo ukugona iigusha. Makagone wonke umhlambi wakhe weegusha kuquka nezisandula ukuzalwa ngokungxama okukhulu. Ze kuthi ezo gusha zisulelekileyo libhula, zibekelwe bucala lo mzuzu zisafumana unyango. Makasebenzise izibulalazinambuzane, ii-insecticide ngabula makhumsha.

Ukufunda izifundo zezolimo kwimfundo ephakamileyo inganegalelo nenzuzo kwikamva lenu, umzekelo amathuba okuziqalela ishishini lakho. Ukunyuka kwezinga lemfuneko yesivuno esiphuma ngqo emhlabeni, nto leyo ithi idale amathuba okuba ngusomashishini ophume izandla kwezolimo. Uba negalelo lokunciphisa ukushokoxeka kokutya kuzwelonke. Unqongophele umsebenzi yaye unqabile, ukufunda izifundo zolimo kunganyusa amathuba engqesho.

Ezi zityalo zilandelayo zilinywa ebusika yaye ziyakwazi ukumelana nengqele nokuguquguquka kwemo yezulu yasebusika. Ezi zityalo ziquka ingqolowa, ikhaphetshu ibhrokholi, ikherothi kwakunye nebhitruthi.

Olu lulandelayo luluhlu lweziqhamo ezikhula kakuhle eKapa ama-apile, amapere, ii-grapes, izitrobheri, iiavokhado, iipesika, i-apricots. Imbangi yoko kukuchuma nobuteketeke bomhlaba waseKapa nemo yezulu yasehlotyeni efudumeleyo, nobusika obungabandi kubheka phi, nonkinkishelo lwamanzi olwaneleyo kwiziqhamo.

Abantu basezilalini bakwazi ukulima ngokusesikweni nokulima izityalo ngokwemo yezulu ehambelana nesimo somhlaba wabo. Oku kwenza okokuba abantu basezilalini bangabi nalo ulwazi oluphangaleleyo ngeentlobo zezityalo ezinakho ukumelana nokuguquguquka kwemo yezulu. Abantu basezilalini bangangabi nakho ukuqonda izakha mzimba ezifumaneka kwizityalo nendlela yokuzipheka zigcine isondlo. Abalimi basezilalini bangangakwazi ukuthengisa isivuno sawo kwimakethi.

Kuthi qatha umdyarho wamahashe, ubudlezane balo nokuhlanganiselana kwemimoya phakathi kwehashe nomninihashe. Ndiphinde ndikhumbule okokuba ihashe ikwasiso nesithuthi.

Into eyenza kube nzima ukulima iitapile ngumhlaba oqinileyo okanye onamatye nanjengoko kufuneka usebenzise amandla kakhulu, nto leyo enokonakalisa izixhobo zokulima. Ukulima iitapile kumhlaba oludongwe oko kungabangela imbewu ingahlaliseki emhlabeni ngokuba umhlaba uncangathi. Ukulima iitapile ngesandla kuyaqoba yaye kutya ixesha.

Ndingaqala ndikhethe indawo endiza kuyakhela kuyo le hoko yehagu. Ndawonye ndiqwalasele nemo yezulu yale ndawo ndiza kuyakhela kuyo le hoko yehagu. Ndithenge izixhobo zokwakha le hoko yehagu. Ndakuba ndiyakhile ndiqinisekise okokuba le hoko yehagu ikhuselekile yaye ivingcekile ukuze kungabi lula okokuba iihagu zigqotse. Ndibe ndizikhusele nakwizilo ndifakele iintambo zombane ngendlela ekhuselekileyo nengenabungozi.